Ke se ki le ka ja dipabi. Ke di tlelwa ke mokgwa, mokgotsi wa ka a tswang Lesotho. Di monate ebile di a kgorisa haholo.

Ke kereke ke kereke, e leng hore, lelapeng la heso re holetse ho yona. Re le dihlomamisong. Re ra tloha ra ya yang ebile ke kereke, e leng hore ha ke le ka hara yona. Moya wa ka ha ke tswa kerekeng o kgutla, o phuthollohile haholo.

Bophelo ba lekweisheneng bo ya tena hobane bo tletse ka tshela le ditaba. Ebe batho ba lekweisheneng ba nwa tayi ha bana taba hore ke mantaha, ke hara beke, ebile ba tletse ka dintho. Toropong ho monate ho na le peace of mind ebile dihlooho di ya phola di kgona ho nahana. Ebile o kgona ho etsa dintho tseo tswelang molemo.

Lebitso la ka ha se ha le tswe sethaelong sa mme wa ka, lebitso la ka le tswa thaelong ya wa ka.

Dumela moruti o bua le ngwana wa ha Pepa. Ne ke ho founela mabapi le kolobetso ya ngwana. Ne ke batla ho tseba ke eng e hlokahala ho letsatsi leo la kolobetso, dinako le diaparo tsa ngwana tsa kolobetso tsa mohlang. Ke a leboha.

Ke nahana mokete o etsuwang ho ha o qeta ho thola mosebetsi wa hao wa pele, ke wa ho leboha badimo hore ba o file mosebetsi, le hore o ba bolelle hore o thotse mosebetsi wa matsoho. Ee, ke kile ka o etsa mosebetsi o jwalo.

Ke mokete o leng hore bohle setjhaba sa kopana ebe mang kapa mang o tla le sejo sa setso. Ra di kopanya, ra ja, re ra nyakalla re le kaofela.

Rona ha re se setso sa rona sa ho tlosa re kopanya metsi a lekgala ebe re hlapa ka ona. Be re tshele le diaparo tsa mofu ka lekgala leo e be re ka diaparo. O mong le mong o kgetha seo a se batlang diaparong tsa mofu. Ha re kudu .

Hobane o kgutla e le motho a motjha , o tswa boshemaneng, o kena bonneng.

Ke dumellana le taba e hobane dikereke tse ngata se di batla ho etsa dintho tsa manyesemane. Ha di sa etsa dintho tse e leng hore, kgale bo mme ba rona le bo ntate ba rona kapa bo nkgono ba rona ba ne ba di etsa. Ba se ba batla ho adopt-a dityle tsa manyesemane. Ba lebala moo ba tswang ka maphelo a bona.

Lengolo le hlwekisa ka tsebo ya hore re amohela lengolo ho tswa ha bo moshanyana, e be le rona re ngola lengolo ka date ya hore ba tle ka tsatsi le feng. E be ha ba tla ba ntsha lobola e be ba ntsha lobola ka tsatsi le one, kapa ba ntsha half. Be ba dumellana hape ka date, e leng hore ba tlo kgutla ka yona, hape ba tlo qetella. E be mora moo la hlabisa habo moshemane le habo ngwanyana, ba hlabisa. Ebe ke lenyalo le fella hakaalo. Ho se ho tla tswa ho lona, le kgetha tsatsi le feng la ho ya ha magistrate le yo tekena.

Hobane batho ba matsatsing ana na ho ya ka nna, ha ba sa na lerato le tshwanang le la batho ba kgale. Ebile ha ba sa rata le ho fana ka dijo kapa yona tjhelete kapa yona drink-i, ho batho ba bang.

Mmino wa hona jwale ke wa batjha bana ba hona jwale. Mmino wa kgale o ne o le monate ebile o sa tswe fashion-eng. E le mmino o mamelehang haholo, ebile re o thabela haholo.